Sesosa-sosa se entseng hore dikoranta tse hatisitsweng di nyamele ka mokgwa ona ke hore ntho tse ngata le matsatsing ana di fumaneha founung. Ntho engwe ditaba tsohle tseo di hlokang wa di sheba nthong di-media-eng monana. O bala di media, o bala ntho engwe le ngwe o e hlokang. Koranta ha se hore e ne e tura kapa eng e ntse kgona ntse di kgona ho fumaneha, empa e seng jwalo ka pele. Ntho tse ngata tse ne re di fumana koranteng ene le ditaba tse leng hore di bohlokwa. Re fumana dinepe tse leng ra di hloka ho etsa ntho tsa sekolo ka tsona. O e sebedisetsa le hore for nako e nngwe e tlang, e leng hore ha o batla ho petjha mekhukhu ka hare. O no kgona ho sebedisa koeranta ho etsa ntho eo.

Ha moo ke dulang teng hose ho sena moo ho rekiswang data. E ba monyetla o mong wa hore ke ka nna ka nahana hore le nna ke mpe ke bule shop-o nyana e nyenyane. Ke qale hanyane hanyane, ke rekise data. Ke rekise moya hore batho ba kgone ho fumanehana ba kgone . Ka hobaneng mongata no matsatsing ana ho sebediswa di-cellphone. Data ke yona e leng hore batho ba e hloka haholo mme ke tsamaye ka di-price jwalo jwalo. Ke nyolohe hore batho ba tsebe ho reka ba bang support-e haholo. Ke tsebe ho rekisa data ba tsebe ho fumana batho be leng hore ba batla ho kopantsha na le bona.

Ke na le di-channel tse ngata tse e leng hore ke rata ho di shebella. Haholo holo ke rata tsa dipopi. Di-cartoon hoba di a nruta ka tse ngata tse leng hore dia etsahala. Le di-quote tse mono tsa di-popeye di nruta hore like bophelong ho etsahala eng le eng. Di -channel tsa maChina di ya mpontsha hore batho ba phela jwang - technology e etsahalang jwang. Di-channel tsa temo di ya mpontsha hore batho ba lema jwang, tsa diphoofolo hore diphoofolo ka mefuta ya tsona e phela jwang hwa etsahala eng. Hore na hobaneng di tse ding di dula mono e nruta ka tsona kaofela, jwalo jwalo. Tse ding ke tsa dipina. Ke mamela dipina, tse ding tsa di go's choir-e tsa dikereke. Empa hore ke fumane dipina tsa kereke tsa sontaha tse mamelwang.

Wi-Fi lekeisheneng e thusa dikgwebo ka hore ha ho se na internet-e kapa di-sim card di sokodisa ka network-e Wi-Fi ya kgona ho connect-a and-e kgwebo di tswela pele. Ha ho ntho e leng horeng ya sitisa. Bothata e tlo ba fela ha motlakase o le siyo. Ke teng moo leng hore dikgwebo tse ngata di ha di fumane thuso teng. Empa Wi-Fi e thusa le ka hore dijo di tsebe ho tsamaya. Cause batho hoba batho ba tsebe hore shop-ong e itseng ho na le Wi-Fi and-e re ka kgona ho fumantshwa dintho tse re di hlokang hoba kgwebo ya teng e dula e butse nako e kgolo le e nyane.

Teng batho ba baholo ba bangata and ba rata seteishene haholo. Ke ne ke ka etsa hore ke reke radio e nyenyana, ba kgone ho mamela ditaba, le hore ba kgone ho iphumana ba le mmoho. Ba seke ba jowa tse bodutu, ba buisane mmoho hobe le kgotso motseng o leng hore dula ho ona. Sena se ka etsa se ka thusa le ka hore ba kgone ho eletsa bana be eleng hore ba ntse batla ba hola, ba holela pela bona. Le hore bana ba mamele wireless ba kgone ho fumantshwa ditaba tse leng hore di ngata tse leng hore ha ba di tsebe. And-e di phone tsena tse re leng hore ba disebedisa, ha di no bafa tsona ka botlalo. Hoba bona ba di phetse nakong tsa kgale haba ntse batla ba hola.

Jwalo ka moreki wa rona o hloka thuso ya hore o ka tjhentjha router ya hao hoba eo e senyehile. Re ne re kopa fela hore o re fe slip-e se eleng hore o rekile ka sona. Le router eo le ntho e nngwe le engwe e tswileng le router. O di kgutlisetswe kantorong. I hlakise hore na ke eng e leng hore e na le bothata, mme otla fumantsha e ntjha ha ba thola hore bothata ha se ba ba hao. Ke ba bona e be eleng hore ba entse haba ntse ba theola setoko le hore.